Eya, ke ka nka dikeletso tse itseng ho social media empa ke hloka ho ba le hlokolosi haholo. Ke lokela ho hlahloba hore na keletso eo e tswang ho setsibi sa bophelo bo botle senang le mangolo le botumo bo hlakileng?

Ee, nka le tshehetsa hobaneng le ruta bana tsebo ya bophelo e ka ba thusang nakong e tlang. Hape le batla, le ba ruta boikarabelo le ka moo ba leng moholo.

Eya, nka ba fa monyetla hobaneng le bona bana le tsebo le bokgoni ba ho thusa kgwebo ho hola. Ke dumela le ho fapafapana le ho fana ka sebaka sa tokelo, letlotlo bakeng sa bohle.

Re utlwa dikotsi tse .

Ho hlokahala hore basebeletsi ba tsa bophelo ba hlomphe ditokelo tsa bakudi banang le HIV hobane .

Tleliniki e haufi le nna e kgothalletsa hore diteko tsa kankere di etsuwe bonyaneng hang ka selemo. Ee, ke leka ho di etsa ka nako hobaneng ho tseba ka pele ho ka pholosa bophelo.

Ke nahana ho hloka ho na le dikoloi tse ngata tse adiweng hantle dibakeng tsohle le map-e o hlakileng bakeng sa ho fihla ka pele. Hape ho ka na le ditshebeletso tsa technology jwaloka GPS-e le mehala ya tshenyetso e ka kgonang hore e fihlellwe ka pele ha ho hlokahala thuso.

Batho banang le maemo a sa foleng ba hloka tlhokomelo e tswelang pele ho boloka bophelo ba bona bo leng betere le ho fokotsa ditlamorao. Sena se ka ba fa serithi, tshireletso le monyetla wa ho phela bophelo bo tlwaelehileng.

Ke sebedisa meriana ya setso hobaneng e tswa tlhaolong e se na di-chemical-e tse kotsi, ebile e fetile ho meleko e mengata. Ke re, ke e reka ho bo mme ba setso kapa mebarakeng e ikgetheileng ya meriana ya tlhaho.

Ke nka tsebisa balaodi ba tsa bophelo kapa maponesa hore ba be le hlahlobe hobaneng ba kotsi maphelong a batho. Hape ke ka kgothaletsa baahi ho se e reke. Ba sebedise feela meriana e netefaditsweng ke dingaka.

Ke ngola ho bontsha tshitiso e ke kopaneng le yona ka Mantaha ha ke ne ke hanetswe ho kena sepetlele ntle le hlaloso e hlakileng. Ke kope hore ho hlophiswe tsamaiso e hlomphehileng, ditokelo tsa baahi le ho netefatsa kamohelo ya bakudi.

Ke kopa le be le hlokolosi ka ho sebedisa meriana ha.

Ke leboha qeto ena hobaneng ke ile ka hloka thuso bosiu, mme ka ke le.

Ke nka kenya ditefelo tsa madi a manyane bakeng sa meriana. Le ho fa bakudi dipampiring tsa ngaka hobaneng .

Tjhehe, ke tshwenyehile ke ho bona batjha ba bangata ba bashemane ba sokola ka dithethefatsi ho ena le ho ba, mohlala. Ke batla ho qala sehlopha sa puisano le ho mema setsibi ho tla re ruta ka kotsi ya tsona le ka tsela tsa ho iphemela.

Batjha ba bang ha ba rate ho hlokomela batho ba bang hobaneng ba utlwa ba imetswe kapa ba sa utlwisisi bohlokwa ba tlhokomelo eo. Hape ho haelwa thuto le tlhokomediso mabapi le boikarabelo ba ho hlompha le ho hlokomela baholo.

Ee, ke kile ka ya tleliniking ho noho na le line e telele mme ka dula dihora tse fetang bedi. Ho haela basebetsi ho dieha ho sebetsa kapa ka tshebetso. Le ho se hlophiswe hantle ke tsona tse etsang hore batho ba eme nako e telele

Mme ke eme di-line tse telele haholo tleliniking. Batho ba ne ba le bangata ebile ho nona le, ho no sena e hantle. Bo mme bohle ba ileng ba nka nako e telele haholo pele ba re thusa. Ka utlwa bohloko ke dutse ka hara bohloko ba ka.